Dumela ntate Mtshali, re o letsetsa, ho tswa lefapheng, la tsa temo, o bua le Majara. Ntate Mtshali, re ne ro tsebisa hore, re kgethile polasi ya hao, hore re tle re o thuse. Ee re tlo o thusa mabap, i le ho o fa disebediswa tseo, o ka di hlokang moo, le peo, ho jala, rebe re ofe, le diphoofolo tseo tla di ruwa. Ke ya leboha ntate Mtshali.

Ke nahana hore seo, sene se thibelwa, ke hore mmuso wa kgale, o ne o sa dumelle, batho babo mme, ba be le mobu, e leng wa bona, ba ba be le karolo ya lefatshe, e leng ya bona. E le mmuso wa wa kgatello, e wa maburu, e a wa wa mmuso wa Apartheid. E hona jwale mmuso o hlokometse hore, e basadi ba ka tlisa, diphethoho tse ikae, ba ka kenya letsoho, ho hodise moruong wa naha.

Ke nahana hore, ho fapana ha ditholwana, hoya ka dibaka, ho etswa ke maemo a lehodimo, ho latela moo, di holang teng. Maemo a lehodimo, a ya fapana, hoya ka dibaka.

Kea le dumedisa, dikantorong tsa mmuso. Ke ne ke kopa ho botsa ka naha, e santsane e emetse bang ba yona, mabapi le mobu, e kene, ke lakatsa ho ka tseba hore, ditaba di ntse di tsamaya jwang mabapi le mobu, hore di tekano, ditekatekano di eme jwang. Bontate le bomme, ba na le ditokelo tse lekanang, hokaba le tshusumetso, ntshetsopeleng ya moruo wa naha.

Ee tharollo, e kaba hore batswadi ba be le tumellano, le boramesebetsi. E be bona ba ba tekenelang bana, kapo hona ho ka dumela, hore bana ba bona ba sebetse, hobane ba ka tlasa, ba ba ka tlase ho dilemo, ka hoo molao, ha o dumele hore bana ba ka tlase, ho dilemo ba ikemele, ba ba sebetse. Ka hoo, batswadi e tlaba bona, ba dumellanang le bo ramesebetsi, bakeng sa bana. Re shebile ntlha ya hore, re hloka ho ntsha bana, diterateng moo teng, re etsang bonnete ba hore, ba qoba boshodu, ee ka ho sebetsa, ba tla leka ho lwantsha bofuma.

Ke dumedisa, maqheku ohle, ke re tsebo ya lona ho tsa temo, re ntse re hloka hobane, le tseba tse ngata, le tseba tse kgolo, tse le ka re thusang, ka tsona ho ntshetsa pele tsa temo. Ka boqhetseke bona bona, ba haesale, tsebo ya lona ka mobu, le kutlwisiso, le le mamello, hotsa temo. Re ntse re hloka letsatsing lena, hobane masimo le dipolasi tsa kgale, di ne dile, dine di tswetse pele haholo holo ho feta matsatsing ana.

Seba lahlehelwa haholo le bona, ebile ba ameha, ha ditheko di nyoloha, ba ameha ka hore, ba lokela ho patala basebetsi, ho kgema le dinako. Ha ha ditheko di nyoloha, le bona, ba lokela, ho lefa basebetsi ba bona, hore ba lokela ho phela, bophelo bo maemo, oo re phelang tlasa ona.

Dumela mme le ntate, ke le founela mabapi le ho le tsebisa, ka thabo e kenang, le yona, e mabapi le konteraka, e ke e fumaneng, ya ho aha Stadium, motsaneng o motjha kwana kapa. Kontraka ke e fumanwe, ka ho etsa kopo, le ho imatahanye, le di le melawana, le dipehelo tsohle. Kopo ke ne ke etsa, ke romela lengolo, ka fax, kaba ka romela le molaetsa ka email. Kefana ka dintlha tsohle, le ditokomane tsa mangolo a ka a university.

Ho jala haufi le metsi, ho jala ka metsi a fokolang, ho se ho sebedisa manyolo a tlhaho. Ho lema ka ho ikamahanya, le maemo a lehodimo, ho jala dimela tse fapaneng.

Eo ke tla ho e reka, e tlaba peo, di sebediswa tsa ho lema, manyolo, metsi le mokgwa wa ho nosetsa. Ke boele ke reke di tlamatlama tsa pests le malwetse.

Dumelang, kea le dumedisa, bo rapolasi bohle, ke re madume, le dumela letle la phele, ya buang le lona, ke rapolasi, eo le ntse le motseba, le phedisanang le yena, ka dinako tsohle. Tsatsing lena, ke lakatsa hore, le memela polasing yaka, ho ka tla le tlo rekisa dijalo, tsohle tseo le nang le tsona, dihlahiswa tsohle tse le nang le tsona, le ka tla polasing yaka, la tlo di bapatsa teng, ho tla di rekisa. Sepheo e le hona ho ntshetsa pele tsa temo, le ho aha moruo wa naha, o tlo o tsebe hohola, eya ke tla lakatsa hore, re fihlelle sepheo seo kaofela, re le mmoho, ho hodisa tsa temo, le moruo wa naha.